Ndingathi kuye, tamkhulu, njengoba uxakwe kukuzihambela ngeenyawo ezi zakho unayo nentonga, ucinga uba kukububulumko into yokubana ufune ukukhwela ibhodi yokutyibiliza? Okokuqala, idinga ubana ube ngumntu okwaziyo ukuxhathisa, umntu onebhalansi. Ukwazi ukuqinisa amadolo nomzimba wakho ukwazi ukuwulungelelanisa neli cala i-skateboard okanye ibhodi yokutyibiliza eliya ngakulo. Andiqondi into yokubana licebo okanye ingabubulumko into yokubana ufunde ukukhwela le ibhodi yokutyibiliza ngoba uzawulimala, uzawuwa. Sowumdala, ukulimala kwakho kusenokuthatha xesha uba uphole. Khawuzame enye into mhlawumbi onokuyenza ebusondelarha kule ofuna ukuyenza.

Ndingalithiya ngoba ziiPowerpuff Girls ngoba iiPowerpuff Girls ngoopopayi endikhule ndibabukela futhi endibathandayo. Babonakala bebancinci kodwa bebe namandla futhi bekwazi ukukhusela idolophi ebebehlala kuyo. Besenza izinto abantu xa bebajongile abangenocinga uba bayakwazi ukuzenza. Loo nto ingathetha into yobana iqela lam nangona abantu benothi xa belijongile baqonde into okubana eli qela alinokwazi uwabetha amanye amaqela, kodwa livele lithi gqi liwogqithe, liwabethe amanye amaqela. Yiloo nto ndingalithiya ubana ziiPowerpuff Girls.

Owu, ndinayo. Enye yezinto endingarhalela ukuyenza kukubana ndifumane ilizwi elikhulu okanye indlela yokufikelela abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka ukuze ndithethe nabo malungelelana nesigulo soxinzelelo nezinye izigulo eziphathelele ingqondo, nokuthi kutheni zingamele okanye ingamele ibe lihlazo into yokuthetha ngezi zigulo nento yokucela uncedo umntu xa enezi zigulo. Ngoba esi sigulo sibulala abantu abaninzi ngoba asikwazi ukusijonga ngendlela esiyiyo as njengesigulo kodwa siyijonga njengento elihlazo. Yenye yezona zinto endingarhalela ukuyenza leyo.

Hayi, andinokulungela ukuba ngumdlali webhola ekhatywayo torho. Hayi, ndingabe ndiyaxoka uba ndingathi ndingakulungela, andinokulungela tu. Okokuqala, andingomntu ugqwesileyo kwezemidlalo. Izinto ezifana nokubaleka, ezemidlalo zizinto ezo endingakwazi ukuzenza, andipheleli nje kungakwazi uzenza andikwazi ukuzibukela, ingakumbi ibhola ekhatywayo. Andiwazi umdlalo webhola ekhatywayo uba udlalwa kanjani ncam. Ndiyayazi into yokubana ibhola kufuneke iye ezipalini kodwa imithetho neendlela zokubana ubani abe ngumdlali webhola ekhatywayo orayithi okanye olungileyo okanye ogqwesileyo, andiyazi uba kungafuneke ndenze njani. So, andinokwazi ukuba ngumdlali webhola ekhatywayo.

Ndicinga into kubana bendinodlala i-netball ngoba ndikhe ndababukela abantu abadlala i-netball ndafumanisa uba ingathi imigaqo ye-netball ndingakwazi ukukhawuleze ndiyibambe okanye ndiyiqonde lula. Futhi ndingakuvuyela ukukwazi ukuyidlala.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi kuphela. Singabantu siyakudinga ukwenza izinto ezisivuyisayo, singazenzi kuba sileqa imali okanye sinyanzelwa kodwa izizinto ezisenza sikwazi ukonwaba yaye futhi izinto zokuzonwabisa eziphilileyo nezizawusishiya sihlaziyekile. Into ebangela into yokubana abantwana abaninzi baphethe besela utywala kakhulu besitya iziyobisi kungenxa yobana ngamanye amaxesha kukuba bengenanto yakwenza, bengenamisebenzi yokuzonwabisa, bengena-hobbies. Ii-hobbies umntu ziyamphuhlisa ubuntu bakhe futhi ziyakwazi nokonyusa ukuzithemba emntwini, abuke into ayenzileyo, abuke into akwazi ukuyenza. Mhlawumbi ngamanye amaxesha ziyakwazi nokuba ibe yindlela umntu aziphilisa ngayo.

Ewe, ngumbono omhle ngoba abantwana, ingakumbi abantwana abantsundu ayizonto ezo ezibaxhaphakeleyo. Ndiye ndiqaphele into yokubana abantwana xa bezonwabisa okanye bedibene abayazi eyona nto mabayenze xa bedibene ngaphandle kokukhaba ibhola. Abo bangakwazi ukukhaba ibhola baye baphethe bengazazi uba mabenzeni. Ngoko ukudlala imidlalo yebhodi inceda abantwana bakwazi ukulolonga iingqondo zabo ukuze zibe krelekrele. Ngoba imidlalo yebhodi emininzi ifuna umntu akwazi ukucinga ngokukhawuleza, akwazi ukuba ngumntu okwaziyo ukujonga isicombululo sengxakini ethile, njalo njalo. Loo nto ke ngoku yenze abantwana bakwazi ukulolonga iingqondo zabo, njengoba nomzimba ufuna ulolongwa nengqondo iyakudinga ulolongwa. Lilonke ingangumbono omhle kakhulu lowo.